Nna ke bona taba ena ya hore batho ba hape di-data e le ho hatella bareki. Hobane ha e le hantle data e ya tura, ene jwale ba tlameha ho theola ditheko. Empa hona le hore ba theole ditheko tsa bona, ba bona hole betere hore ba mpe ba etse yona ntho eo ya hore o win-e data. Jwale e batla e ba taba e bohloko haholo.

Taba ena ya di-call tsena ke taba e nngwe e thata haholo hobane ha hona ka mokgo o ka e qobang ka teng. Ha o re wa di-block-a, ba sebedisa nomoro tse ding hape. Mme ha o re o iphapanya mehala e kenang, o fumana hore jwale o fetwa ke taba tsa bohlokwa e le kannete. Jwale nna ha ke soka ke fumana motjha o leng hore nka o nka hore di-call-e tsena di se hlole di kena.

Mehleng ena ya kajeno batho ba se ba sebedisa dikgokahanyo tsa marangrang. Moo e leng hore ho se ho sebediswa. Di-WhatsApp-o le di Facebook ho bua tsona taba tsa motseng. Jwale ke ona mokgwa, motjha o leng hore o se o sebediswa hona jwale hore ditaba tsa motseng di ka fitlha bathong hobane batho ba bangata ba se ba sebedisa di-cellphone.

Molao wa Afrika Borwa ho ya ka tsebo ya ka, o bolela hore ditaba tsohle tsa maka ke tlolo ya molao, nna ho ya ka mokgo ke tsebang ka teng. Mme ho ka nkuwa mehato kgahlano le wena ka taba e leng horeng wa e bua e se na bopaki, kapa ho se na bonnete ba yona.

Nna nka mo eletsa hore ha a sebedisa Wi-Fi haholoholo tsena tse dibakeng tsa phatlalatso, kapa dibakeng tse leng hore re di sebedisa re le batho kaofela. A shebe hore ha a qeta ho sebedisa Wi-Fi eo, a tlose di-logging setting tsa hae hobane ditsotsi di ngata ka ntle ka mona.

Ke tla hlalosetsa ntatemoholo hore router ke nthwena e ba mo fileng yona e kenang ka tlung ena. Ke yona e tsamaisanang le Wi-Fi, mme yena o tlameha feela hore a dule a entse hore e dule e light-ile.

Ho betere hore o reke koranta hobane taba tsa seterateng ha di na bonnete, ebile ha di na le bopaki. Mme ha di na motho e leng horeng o tla ikarabella ho tsona ha se wena o di qhadile mabele. Jwale tsa dikoranta di betere hobane ha ebaneng taba ya hao e sa kgolweng, o kgona ho ka nka pampiri wa bontsha motho.

Atjhe, nna ke a kgona hore nka phela ntle le yona. Empa hee, ka ha ke tlamehile ke arabe potso. Ntho e leng hore ke e sebedisa haholo ke WhatsApp-o le Facebook. Ke tsona dintho tse leng horeng ke di sebedisa haholo ho feta dintho tsohle cellphone-ung ya ka.

Nna Wi-Fi e haufi le nna ya mahala ya setjhaba. Ke e bone ho batho ba se ba e sebedisa, mme ke ka hoo ke ileng ka bona hore ke ya mahala mme e sebediswa ke bohle. Mme ditshebeletso tse sebedisang bakeng sa yona ke ho kena ho marangrang a dikgokahanyo e leng yona social media le ho etsa dikopo tsa mosebetsi. Le tse ding tse ka thoko jwalo ka ho download-a.

Ke nahana hore ke maikarabelo a ka hore ke bone hore na bana bana ba kgona ho fumana Wi-Fi jwang? Hobane jwale ya le ya library e sebediswa ke batho ba bangata, ke ka hoo e kgonang hore e hahellwe. Jwale ke nahana hore motswadi emong le emong ke boikarabellong ba hae hore wa bona hore ngwana hae o ba le seo a se hlokang for thuto ya hae.

Lefatsheng la hona jwale e se e le digital world. Jwale dintho tse ngata di se di itshitlehile ho data. O hloka data hore o ka batla mosebetsi, hore o ka buisana le batho, hore o ka ba le tsebo ka dintho tsohle tse leng hore di a etsahalang lefatsheng mona. Jwale data ha jwale e bohlokwa.